Izinkundla zezimali zamaselula zinikeza indlela elula yokudlulisa izimali kodwa abasebenzisi kufanele baqaphele izingozi ezingaba khona zokuphepha. Nakuba lezi zinkundla ngokuvamile zilawula futhi zisebenzisa izindlela zokuphepha ezifana nokuqinisekiswa kobunikazi nokuqapha okwenziwayo, zisengozini yokukhwabanisa ngezinye izinsongo kanti abakhohlisi abasebenzisa amaqhinga ahlukahlukene ukuze bathole ukufinyelela kuma akhawunti abantu. Ngibonge ithuba.

Imali mboleko ikunikeza isamba semali okungaba nzima ukuyithola ngenye indlela. Ikuvumela ukuthi usebenzise amathuba ebhizinisi, uphendule izimo eziphuthumayo, ulungise ekhaya noma uthenge okuthile okudingayo kodwa ukuboleka imali kungase kubize futhi kuthwala izibopho zokubuyisela ngesikhathi. Ukuboleka imali kukuvumela ukuthi useke izici zebhizinisi lakho ongase ungakwazi ukuzikhokhela kodwa noma ngabe unenhlanhla yokuba nemali eyanele uhlukana nokuningi.

Imigomo yemalimboleko yomuntu siqu ngokuvamile isukela eminyakeni emibili kuya kweyisikhombisa. Isikhathi sokukhokha esifishane sehlisa izindleko zenzalo, kuyilapho isikhathi eside sisho izinkokhelo zanyanga zonke eziphansi. Kubaluleke ukuthi wazi ukukhetha isikhathi sokukhokha esibhalansisiwe, izinkokhelo zenyanga ezifinyelelekayo kanye nezindleko zenzalo ephansi, lokho kukubeka emathubeni angcono ukuthi ungadleki kakhulu ngokuthi ukhokhe imali eningi ngenxa yokuthi isikhathi sikudlile.

Umshwalense womngcwabo owaziwa nangokuthi i-funeral cover noma i-funeral plan, uwuhlobo lomshwalense oluhlinzeka ngesamba semali yokukhokha ukuze usize ukukhokhela izindleko zomngcwabo lapho kushona umuntu omshwalense. Inqubo ihlilela ukukhetha inqubomgomo yokukhokha amaphrimiyamu kanye nokuhambisa esinamadokhumenti asekelayo lapho umuntu okhaviwe edlule emhlabeni. Lokho kungaphansi kokuthi ukwazi ukukhetha inqubomgomo engaphansi kwawo umshwarensi uphinde umisane noma uhlanganise nezinkokhelo zephrimiyamu yezinzuzo .

Kungase kuzwakale kuwumthwalo ongadingekile impela ngoba enye yezingozi ezinkulu ukuthi ungase ugcine ukhokha izinkokhelo nezindleko zenzalo uma weqa umkhawulo wakho okuvunyelwene ngawo, lokhu kungahlanganisa ngokushesha futhi uma unganakile ungagcina usucwila ezikweletini ezinkulu ube ungazilindele futhi ugcine ungasakwazi ukuthi uzophuma kanjani kuzona.

Umshwalense wempilo ungathuthukiswa ngabagibeli abahlukahlukene noma izinzuzo ezengeziwe ezifaka lezo zokukhubazeka, ukugula okubucayi nokuvikela kweholo phakathi kokunye kwezezimali ngesikhathi semicimbi, ukuhlonza kwesifo esibucayi futhi ukuhlonza nangezinga ekukhokhelweni imali ongenayo elahlekile, ukugeza ezinye izinqubomgomo zinikeza izici ezifana nokuyekwa kwephrimiyamu, okungabaluleka uma umnikazi wepholisi ekhubazeka noma egula.

Inkundla yemali ebengingayisebenzisa i-Capitec Bank ngoba ikunikeza izinzuzo ezimbalwa, okuhlanganisa izinkokhelo eziphansi, inzalo ephezulu yokonga kanye nezinsizasakelo ezilula zokubhanga ngejidithali futhi banohlelo lemiklomelo olubizwa nge-Live Better, olukunikeza imbuyiselo yemali kanye nenzalo nezaphulelo nabathengi, ozakwethu. I-Capitec yaziwa ngamanani ayo asobala futhi igqile ekuhlinzekeni amabhange afinyelekayo ukuthi athenge kumakhasimende awo.